Into yokuqala nje yokuthi uzivikele yenza isiqiniseko sokuthi uyamazi umuntu okhuluma naye enkundleni yokuxhuman'ethize kwi inthanethi. Okwesibili, zivikele ekuthenini abantu ongabazi babone izinto ozenzayo kuleyo nkundla yokuxhumana. Faka i-akhawunti yakho ukuthi ibe imfihlo ibe i-private akhawunti. Uma isixhwanguxhwangu siqhubeka sikusukela kumele ukuthi ungaphenduli uthukuthele futhi kumele ukuthi uthathe ubufakazi izinto ezifana nama-screenshot bese usus'vulela icala emaphoyiseni bese usuyasi-block-a.

Okokuqala nje ukuqala ngokuqonda izinhloso ze-brand, ukwazi ukuthengisa, ukwazi abantu ozobathengisela and izici ukuthi umuntu kumele aqondane ne-brand, ukuthembeka noma ulwazi. Kumele umuntu ozobe akhangisa abenolwazi angenzel'imali abe nolwazi ngalento ayidayisayo kungabi nje ukuthi wenzela imali kuphela.

Okokuqala nje engingakwenza ngingahlangana nabanye abathonya kwezokuxhumana senze lezinto abayibiza ngokuthi ama-grill senze i-video noma ama-video noma sishuth'iy'thombe sibambene noma sixoxa nabanye abathonya. Okwesibili, singabelana ngabantu abasilandelayo phecelezi ama-followers senze i-content. Nginga-like-a ama-video, ngiphoste, ngishere. Kanti ukuhlangana singenza izinto ezifana nama-promo code mhlawumb'ukuthi mawuthenga uthola i-discount thizeni.

Ziyay'thinta mina eyami impilo nsuku zonke ngokuthi izinkundla zokuxhumana ezifana no-WhatsApp, Instagram, Twitter zinginikeza ilungelo lokuthi ngiphendule ngesikhathi engifuna ukuphendula ngaso umlayezo azingifakeli incindezi. Okwesibili, ziyakwazi ukuthi zenze impilo yami yomsebenzi ube ngcono ngcono ngcono ngokuthi ngiyakwazi ukuthi ngithumele umlayezo ngaphandle kokuthi ngiphazamiseke empilweni engiyenzay'ekhaya. Kanti futhi ziyakwazi nokuthi mawubheka lenkundla zokuxhumana ubheke izinto ezinhle uhlezi ugqugquzekile ukuthi wenze okungcono empilweni kanti futhi kunabantu abanamahloni abangakwazi ukukhuluma bayakwazi ukuthi babhale la indlela abazizwa ngayo zibanikeze uphimbo.

Ukuthola ikhwalithi ezingomeni mel'uqale uthole umshini wokuqopha. Umshini wokuqopha uzokwazi ukuthi ukunikeze amathuluzi okusebenza ahamba nama-microphone ozothi mawucula ak'nikeze ikhwalithi enhle ehamba nama-earphones ozothi mawucul'ulalele kahle. Sibuye size ku-software, i-software i-DAW, Audio Workstation iyakwazi ukuthi iphume nezinto abayibiza ama-Pro Tools ezenza khona'kukuthi ingoma idlale kahle kanti masesesiza ngapha ekuhlanganiseni, ekuhlanganiseni khona izinto abayibiza ama-equaliser ezehlisa ziphinde zilungise ingoma ukuthi ikhalele phezulu noma ikhalele phansi. Bese sekuba nezinto abayibiza i-mastering ey'hlanganis' ingoma kahle.

UBaba uSompisi angaqala ngokuvula ibhenki ukubheka i-banking elino-payroll nokuthi avule i-business account. UBaba Sompisi angahlela ukuthi wonke amaholo angene ngelang'elifanayo, isibonelo ukuthi bonke abasebenzi bakho abaholele mhlawumbe ngomhlaka-fifteen. UBab'Sompisi angagcina amarekhodi, ama-payments ahlezi akhona. Izinto angazigada okubaluleke kakhulu ukuvikeleka noma ukuphepha kokuthi iy'gebengu zingakwazi ukungena ebhenki may'fun'ukutshontsh'imali, ukugada i-inthanethi ayisebenzisayo angangeni ku-Wi-Fi yomphakathi.